Ndzi nga n'wi vutisa leswaku loko munhu a haha mpfhuka wo leha u fanele ku dya swakudya swa njhani naswona hi tihi tindlela leti munhu a nga ti tirhisaka loko a ri na ku chava ku famba empfhukeni.

Loko ndzo va ni nkateko wo ya kun'wana na kun'wana laha ndzi lavaka ku ya kona a ndzi ta ya eCape Town xivangelonkulu xo ndzi lavaka ku ya eCape Town i ku ri ndzi rhandza ndhawu ya kona ndzi lava ku ya ebeach-ini.

Leswi ni ehleketa i ngi swi nga vuyerisa vaaki va ka hina hikuva loko va lavaka ku aka swi vula leswaku vanhu lava tshamaka ekusuhi va ta kuma mitirho.

Ndzi nga vutisa leswaku ku nga endliwa yini loko munhu or a tenant a nga hakeli rent kumbe hi yini swipimelo leswi vakhandziyi va faneleke ku swi landzelela hi nkarhi lowu ku tshama ehansi ka contract kumbe hi yini ndlela leyi mutirhi a endlaka ku kombisa professionalism ku tumbuluxa vuxaka lebyi tshamisekeke na ti-tenant.

Ina ndzi tshame ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka ndhawu ya kona yi basile swinene naswona yi pave-wile naswona i ndhawu yi kulu swinene.

Loko swihahampfhuka swi tala ku hlwela mali ya rent yi ya eka level yo leha mabindzu ma kota ku hanya ntsena hi mali yo tala ku hlwela swi endla leswaku demand yi tala ku tlula supply ku xota ku tsala properties hi ku .

Magoza lawa u nga ma tekaka ku tiyisisa leswaku u tshunxekile eka xihahampfhuka i ku understand and condition no hlawula xihahampfhuka xo leha and ku kota planning.

N'winyi wa rivala ra swihahampfuka u vuyeriwa hikuva loko vafambi lava khandziyaka swihahampfuka va famba va fika va xava swakudya eka yena naswona vafambi va vuyeriwa hikuva va kota ku kuma swakudya loko va twa ndlala etindhawu ya le kusuhi laha va chikaka eka yona.

Vukorhokeri bya mabazi endhawini ya ka hina a byi tshembeki hikuva mabazi yo tala ya tala ku onhaka ya khandziyisile vanhu ya karhi ya va yisa eka ndhawu leyi va faneleke ku ya ka yona nakona lexi nga cinciwa i ku ri management ya mabazi va fanele ku make sure ku ri mabazi ya vona va ma sevhisa before va ma tirhisa ku khandziyisa vanhu.

Swivumbeko leswi yi faneleke ku va na swona i ku tiyisisa mhaka ya ku mabazi lawa ya sevhisiwa naswona ku tiyisisa leswaku a yi khandziyisa vanhu vo ndlula mpimo.

Vukorhokeri bya mabazi lebyi nga tshembekeke byi khumba vutomi bya vanhu lava famba tshegeke hi wona ku fambafamba hikuva loko mabazi ya nga fiki siku ro karhi swi vula leswaku vanhu van'wani va ta tsandzeka ku fika emitirhweni ya vona.

Ndzi kombela ku khomeriwa muthori wa mina xivangelo xa ku ndzi hlwele ku fika ka mabazi a yi fikanga hi nkarhi I take fully responsibility ka hinkwaswo leswi nga endleka kombela ku khomeriwa.

Ndzi titwa ku ri mhaka ya kahle hikuva ku na vanhu lava nghenaka nimixo emitirhweni naswona leswi endleka swi endla leswaku vanhu va loko va ya emintirhweni va fika hi nkarhi.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva mabazi yo tala a hi mabazi ya mfumo i mabazi ya khampani kumbe vanhu vo karhi lava nga na bindzu ro tirhisa mabazi ku yisa vanhu etindhawini leti va yaka ka tona. Leswi endla leswaku mabindzu ya vanhu van'wani kumbe tikhampani to karhi hikwalaho ko mabazi ya vona ya hisile naswona mfumo wu va wu nga va compensate hi timali leti vanhu va nga hisa mabazi ta vona.

Tanihi mukhomi wa tibazi ni nga endla leswaku vanhu a va fanelangi ku khandziya ndhawu yin'we loko n'hweti yi herile hikwalaho ka ku tala ka vanhu vanhu van'wana va fanele ku khandziya eti-mall to karhi kumbe endhawini yo karhi yi va teka yi va yisa endhawini yo karhi.

Eka meyara ndzi lava ku mi tivisa leswaku tolo navusiku ndzi biwile hi vavanuna vo tala naswona xivangelo xa leswi hi leswiya swa ku emugangeni wa hina a ku na mavoni e navusiku ku va ku ri xinyama xiphiqo xa mina i ku ri like a ni kombela leswaku mi hi tisela mavoni leswaku like loko ku ri navusiku laha mugangeni hi ta va hi hlayisekile.

Vanhu lava fambaka navusiku ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko ku ze u ba awara ya khume navusiku a va fanelanga ku famba navusiku naswona va va fanele ku loko va famba navusiku va famba etindhawini leti nga na malayithi leti va swi tivaka ku ri ti hlayisekile a va fanelanga ku famba endhawini leti ta ku ti kala malayiti.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku xava swilo leswi yiviweke vugevenga naswona ku xava swilo leswi yiviweke u nghenelela ntirho wa vugevenga naswona na wena u na xiphemu xa vugevenga.

Swiphiqo leswi vafambi va hlanganaka na swona etindhawini leti nga tala ta ta switichi swa mathekisi i ku vugevenga byi va byi tlakukile naswona a swi olovi ku kuma thekisi ya laha u lavaka ku ya kona loko u ri munhu u nga yi tivi ndhawu leyi u lavaka ku ya ka yona.

A ndzi ta vulavula na na un'wana wa vachayeri va mathekisi hikuva munhu wo chayela mathekisi a ta ndzi nyika tinhlamuselo leti ndzi ti lavaka hi ku helela hikuva u na vuxokoxoko bya mathekisi leswaku leyi yi ya kwini naswona ku vulavula na munhu wa ku a nga chayeli mathekisi wa ku a ndzi n'wi tivi a nga ndzi gevenga kumbe a nga ndzi nyika information ya wrong.

Ku cinca loku ku mfumo wu fanele ku swi endla i ku endla leswaku ndhawu ya mathekisi yi va yi basile naswona ku va ku ri na vatirhi lava tirhaka ku lawula vanhu lava khandziyaka ti-taxi naswona mfumo wu fanele ku tirha hi matimba leswaku ku na maphorisa yo karhi laha va ya va kaya ri kona etindhawini ta mathekisi ku sivela vugevenga.

Xitichi xa mathekisi ndzi titwa ku ri ndhawu ya kahle hikuva hi laha vanhu va hlanganaka kona ku ya endla mabindzu yo karhi yo karhi yo hambanahambana leswi va pfunaka ku ri va tihanyisa evuton'wini bya vona.

Mathekisi ma va ndlela ya kahle leyi rhandzekaka eka vanhu vo tala hi mhaka ya ku va a yi yimayimi eka tindhawu to tala ku fana na mabazi leswi endlaku vanhu va hatla va fikelela eka tindhawu leti va yaka ka tona hi nkarhi lowu faneleke.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku hlonipha munhu un'wana na un'wana loyi a khandziyaka mathekisi naswona u fanele ku tirha hi matimba leswaku ri vanhu lava khandziyaka mathekisi va n'wi hlonipha.

Loko mathekisi a mo yima ku tirha vhiki hinkwaro vutomi bya mina bya siku na siku a byi ta khumbeka hikuva a ndzi nga ha ta va swi kota ku ya exikolweni hikuva ndzi tirhisa taxi ku ya exikolweni masiku na masiku.

Vafambi vatsongo va nga tsandzeka ku famba hi nkarhi hikuva tihakelo ti va ti tlakukile, ta durha.

Mina ni ndyangu wa mina hi fanele ku engetela budget ku lawula mali yo engetela ku khandziya mabazi. Ku tlakuka ka tihakelo swi nga endla leswaku mali yo engetela, yi humelerisa eka swakudya, health, kumbe swilo swa nkoka.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka ku ri tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ku engeteleka ka petrol prices. Loko ntsengo wa fuel wu tlakuka ka mabazi ma fanele ku yisa ntsengo wa mathikithi ma tlakuka, leswaku ma khoma mali ya ku tirhisa fuel.

Swi hunguta swa le handle ka mabazi taxis flight swi lawuriwa hi transport authorities na police. Vadyuhari va fanele va famba hi milawu ku katsa license safety measures.

A ndzi ta n'wi pfuna hi ku hlaya ndlela yo xava thikithi simple way which can be mobile payment. Ni ku hlamusela system ya thikithi hi ndlela leyi a nga yi twisisaka. Ni ku endla communication yi rhula ku hambana ni ku khoma nandzu.

Loko vadyuhari va kota ku kuma swihunguto swi endla leswaku va lawula mali ya transport. Ku lawula expences leswi swi pfuna vadyuhari ku tiyisisa leswaku va kota ku famba hi nkarhi lowu tele lowu na kurhula hi mali.

Khadi ra vutlhari ri ololoxa payment process, u nga tap-a khadi hi xitshuketana endzhaku ka ku landza ku nga ri na ku tirhisa cash. Loko ku tirhisa cash swi lava ku hlayisa mali yo engetela ku fana ni .

Ti-smart card eka vukorhokeri bya mabazi ti khadi ra electronic leri tirhisiwaka ku hakela mali ya transport hi ndlela yo olova, ku nga ri na ku tirhisa cash.

A ndzi ta tirhisa hikuva smart card yi ololoxa ku hakela, ku lawula cash handling, na ku hunguta . Yi endla ku fika exikolweni handle ka doroba swi olova nkarhi lowu tele.

Vanhu va fanele va tiva ndlela yo reacharge-a, ku tap-a khadi na ku lawula balance. Loko system yi yi nga tlharihi ku nga humelela confirmation hi deduction. Ti-smart card swi nga lava deposit yo sungula kumbe ku xava khadi initial cost. Vanhu va titshegekeke va nga tsandzeka ku pfumala mali leyi engeteleke ku sungula.

A ndzi ta hlamusela vakhandziyi hi milawu ya bazi ku katsa ku tsandzeka ku hlasela, ku fuma ku tsandzeka ku famba hi khale cash, ni ku tirhisa milawu swi kombisa authority hi ndlela leyo rhula. Ni ku endla eye contract loko ndzi vulavula na vona.

Loko muchayeri a nga se leteriwa hi ku rhula risk ya ku humelela ka accident engeteleka. Vafambi va fanele va tshama va va ri protected kusuka eka .

A ndzi nga ta khoma nandzu, kumbe ku karhata, kumbe ku rivalela vakhandziyi. A ndzi ta tirha hi ku rhula, ni ku pfuna ka confirmation leyi nga kona ebazini. Ni ku hlamusela vakhandziyi milawu ya bazi.

Va hlangana na traffic congestion loko ku ri na rush hour ku khoma ka tihakelo swi endla ku fika eswikolweni kumbe ekule ku tika. Vachayeri va fanele va pulana route hi vutlhari ku hunguta delays. Xin'wana i behaviour ya vakhandziyi, vachayeri va langutana ni vakhandziyi lava karhataka, va hlaselaka, kumbe va tsandzekaka ku landzelela ti-rules.

Ndzi nga titwa ndzi ri disappoint hi hikuva ndzi hlwerile ku ku ya entirhweni hi xivangelo lexi nga karhi xi nga kona hi handle ka control ya mina.

Vachayeri va mabazi va terheka hikwalaho ka traffic , Loko ku ri ni ti-rush hour mabazi ma khoma swinene ku endla ku fika eka destination swi tika. Vachayeri va nga tereka loko ku khoma ka tihakelo ku endla ku fika hi nkarhi ku tika.

Ndzi rhandza ku khomeriwa swinene ku va ndzi nga fikangi hi nkarhi laha ntirhweni. Xivangelo lexi nga ndzi endla ndzi nga fiki hi nkarhi hikwalaho ka ku, a ku ri na xitereko xa mabazi lexi endlaka leswaku a ndzi fanele ndzi vona tindlela tin'wani leswaku ndzi fika entirhweni.

Loko xihahampfhuka xi famba mapapa ni ma-engine ya xona swi humesa moya hi matimba swinene moya lowo hlanganisa ni moya lowu nga eka misava wu endla leswaku ku va ni vortex kumbe magadlati ya moya lama tshamaka endzhaku ka xona.

Ndzi vona swi nga fanelanga kambe ku na ti-reason to karhi kumbe makungu yo karhi lama ma tekaka loko ti-price ta ma mabazi ti tlakuka hikuva sometimes va tlakukisa ti-price ta mabazi hikuva petiroli yi va yi tlakukile leswi endlaka va lava ku meet-a standard xexiya.

Ina ndzi vona swi fanerile hikuva vana lava va va nyikiwe yunifomo leyi faneleke va tirha hi yona naswona va va va nga tirhi va ri one va va va tirha va ri na vadyondzisi lava naswona va va va train-iwile ku ri va fanele ku tirhisa kuyini.

Ndzi nga vutisa vanhu va kwala kusuhi leswaku a va vonangi munhu a karhi a famba hi xikanyakanya xa mina naswona ndzi ya ndzi ya pfula e kheyisi eka police station ya kwala kusuhani.

Loko ndzi famba hi milenge ekusuhi ka patu ndzi nga endla ku ri ndzi fambela ehandle ka patu not like endzeni ka patu ku endlela leswaku ndzi hlayisekile.

Budget yo va munhu a tirhisa Intercape, Buscor and Myboet a yi hambani kule yi nga va yi hambana hi twenty rhandi because kusuka a Mpumalanga uta exifundzenikulu xa Gauteng u hakela three fifty or three sixty Intercape naswona mina ndzi nga chuza Intercape hikuva ya hatlisa swinene.

Ndzi nga byela Khensani leswaku a a bukeli n'wana wa yena mathikithi online ku endlela leswaku n'wana wa yena a nga khomi mali leyi naswona a nga fika a hakela hard cash a buki mathikithi online.

Ku xava thikithi ra bazi eka inthanete u nga ri xava eka switolo swo fana ni Shoprite eka computer ticket or Pick n Pay or Spar kumbexana u xava ka inthanete u fika u secha or u ku computer ticket then u chuza bazi leyi u yi lavaka na siku leri u lava ku famba hi rona then endzhaku ka sweswo va ta ku komba option yo hakela.

Ku famba hi bazi swi hlayisekile hikuva vanhu vo tala lava sukaka eEastern Cape loko va ta exifundzenikulu exifundzenikulu xa Gauteng va famba hi bazi naswona leswi endla leswaku va kota ku travel kahle hikuva navusiku ku va ku nga ri na traffic.

Ndzi nga maker sure ku ri loko ndzi kume nkarhi wo wisa ndzi tlela tiawara to tala swinene naswona loko ndzi ri ku fambeni ni karhi ndzi chayela ndzi ta maker sure leswaku ndzi tshama ndzi ri na mati leswaku ndzi ya ta kota ku ndzi nyika matimba loko ndzi khoma hi vurhongo.

Vuhlayiseki bya tindlela la mapatwini byi nga tiyisisiwa hi ku thola maphorisa lawa ya tirhaka ku patirola la mapatwini ntsena.

Ku nga endliwa leswaku laha ku tshamaka tibazi ku va ni ma security kumbe ku va ku ri na maphorisa yo karhi lava va tirhaka ku rindza tibazi leswaku ti nga yiviwi hi tinsulavoya leswaku ti nga hlaseriwi ti ti fayiwa.

Bazi ra Luxury Coach i bazi leri nga saseka swinene naswona ri nga na comfort naswona vanhu lava tirhaka laha va khoma vakhandziyi va bazi hi ndlela leyinene naswona i bazi leri ri tivaka nkarhi loko vo ri suka hi eight o'clock ri ta suka hi nkarhi wolowo ende ri tiva na nkarhi lowu ri faneleke ku ya fika hi wona.

Bazi leri ndzi nga ri tirhisaka eka riendzo ra mina ro leha i Intercape hikuva yi na comfort naswona ndzi yi tirhise ngopfu eka maendzo lama ndzi nga famba ka wona a yi na problem yi ndzi fikisile laha a ndzi lava ku yaka kona hi nkarhi lowu a wu faneleke.

A ndzi titwi ndzi ndzi ri disappointed swinene hikuva a ndzi fanele ndzi ya ndzi ya yima layini yo leha a ndzi fanele ku xava thikithi ra bazi naswona loko a ndzo va ndzi ri xave online a swi tava swi olovisele swilo.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vanhu vo tala lava va pfumalaka va ti endlela mabindzu laha tibazi ti pakaka kona lava tirhaka as ti-street vendors lava endlaka mali yo tala leswaku va kota ku ti hlayisa ni mindyangu ya vona.

E-e a ndzi voni ku ri va fanele ku pumberiwa ntsengo eka maendzo ya vona i ku va n'winyi wa bazi kumbe khampani ya bazi na yona yi lava ku benefit-a eka vakhandziyi va bazi.